Eya tjhe, dikoranta tsona eya ne re di reka, empa ha feela wa tsona nna nka ona ke technology le hare ha e qeta ho phoqeha ha ba na le di-phone, di-celebrity ra qala moo hee ra bona le data ra kgona ho di bona Internet-eng moo ha re le bona Internet-eng jwalo, se re bona hore aa ha ho sana mosebetsi wa hore di reke, hobane ha hona le data wa kgona ho di sheba. O sheba o thole ditori kaofela, eya, o etse ntho tse jwalo feela, ee tsona e ne e rekeha yona ebile ena e sa ture ene sa ture hakaalo man ai. e ne ese ntho e ka o wesa ngwana eya atjhe yona e ne e na le mesebetsi e mengata e na le mesebetsi e mengata koranta. Koranta o no kgona ho thola ditori ho yona. O kgona ho kwala mbobo ya mokhukhu wa hao o kgona ho qala mollo ka ona. E ne le na le mosebetsi o mongata.

ee, re na le bothata mona ee, di-Wi-Fi hotspot, di hole and-e jwale bo mme wa ka ke batho se ba le baholo ba baholoholo hothata hore ba ye mane. Ee, hobane ne re ka lakatsa hore re tsebe hore le ka kgona na ho di kenya ka mona lekeisheneng mona, haufi le pela le batho, hore kaofela re kgone ho ba na le access ho tsona. Ee, re ne re kopa fela hore hobane re bangata re labe re kgona le ho etsa ne re kopa ka moya o fatshe ka moya o fatshe, le bo ikokobetse hore le kgone le rona le re nahale re be na le Wi-Fi mahlakoreng ana a rona. Thuso ya lona e tla be le re thabisitse hampe le bo.

nna ne ke re nna ne ke re leke le kopane le batho bana ba di kapa ba di-sim card bana e ba di-sim card, branch le branch kaofela ya bona. Le ke le bue le bona hore ee, hona le batho bao ba hlolehang ho ba na le data, ba ba fang tjhelete hohang. Mara empa ba e hloka, ke ba botse hore ke ba kope hore eh ho ka ba jwang hore month le month ba thole hona hoo mohlomong bo ma 100 megabytes ee, 100 megabytes. ka letsatsi motho a thole ya mahala. Eya mahala hore a tle a kgone ho kenya le airtime, ha kentse airtime e be o .

Eya atjhe nna kgwedi le kgwedi ke ba ka data ya ma matsatsi a mashome a mararo le motse e mong, o tsebe hee ke e bula feela ha ke hloka ho e sebedisa ha ke siye tsela ke e butse hore founu e be e itjelle yona. Ke bula feela ha ke hloka ho e sebedisa data, kapa ke bona hore ho na le motho mona a nketseditseng callback-e. Ke a tseba o na le Whatsapp, o hloka ke Whatsapp, ke moo ke tla e bulang ke mo check-e Whatsapp-ong hore na reng, ebe ha re qeta ho bua ke beke e kwala. Ke ke lesela ho shebella tsona ntho tse ba reng ke di-status, atjhe ha ke di kene ha ke di shebelle.

Ee, hangata dipapatso tseo tse hlahang moo, ke tsa hore ba bontshe hore ba tshwarwa dishopo tse ngata di tshwara eng, ntho tse jwang le jwang le jwang. Empa ho be na le dipapatso tsena tse hlahang ka ba ausi mme e utlwisa bohloko. Mme eo cause-a feela hore o be le molao , o kwale di a t hohle ho di-block-e.

Aa, yona ke e sebedisa ho fihlela ho ke e sebediswa ho fihlela e .

Ke ne ke ka leka hore ke tjhakele di-radio station-e tse tse tummeng ho tshwana le bo lesedi fm, tjena hore ba a fihle lekeisheneng la rona, ba tle ba leke ho hore ba kenye ya hore ba kgone ho ebe ba re fa number hee, re kgone ho mamela. Ha ke kgolwe ena ba ka hana hobane e tla ba ekeletsa ba mamedi.